Dilo tse botlhokwa tse di latelang ke tse o tshwanetseng go di latela pele o ka tswala account-o ya gago. Go boloka tshedimosetso ya botlhokwa ditlamorago mo di polokelong tse dingwe, tshenyegelo ya di kontraka a kgotsa peeletso, go nna le phitlhelelo mo isagweng. Polokego le boinotshe ditlamorago tsa motlha o o tlang, maikutlo le boitekanelo jwa gago, batho ba ba amegang. Ya gagwe ya data kgotsa tshedimosetso, dikgolagano le ditumelano.

Go bank-a ka mafaratlhatlha go botlhokwa go tlhokomela pabalesego ya tshedimosetso ya gago le madi a gago. Tseno ke tse di latelang tsa go e tsa bo nnete ba gore go babalesegile go bank-a ka mafaratlhatlha. Dikgato tse di tswang kwa bank-eng seabe sa bank-a two-factor authentication, encryption ya data, session time out, monitoring ya di-transaction-e. Dikgato tse di oketsang pabalesego, tlhoma alerts, SMS, Email go bona madi a a tswang le a a tsenang. Thibela report, dirisa biometrics finger print or face recognition mo di-App tse di kgonang.

Ditsela tse dingwe tsa go bona madi ntle le go adima mo bank-eng. Go boloka madi pele fa o ka itlhopela go boloka madi ka iketlo o tla dira diphitlhelelo tse dikgolo o o sa adima. Go adima mo letlhakoreng la botsalano kgotsa lelapa go ka neela bonolo fa o adima mo go batho ba o ba tshepileng. Go dirisa mokgatlho oa botshelo stokvel rotating savings group, melemo fa e le internal group interest, e tla nna e nnye kgotsa ga e teng. Micro lending institutions, di fa madi a a nyenyane ka di-terms tse di bonolo go feta di-bank-a. Cooperative banks or unions barongwa ba ba tsenyang letseno le go rekisa sengwe sa bopelotelele go bona letseno.

Peeletso mo di polokelong tse di nang le dithuso. Stock market or shares in stocks, peeletso mo index funds kgotsa divident paying stocks. E gola ka compound interest peeletso mo matlotlong a a fanang ka letseno le ka metlha, property letseno le le tswelelang pele, peeletso mo kgwebong ya gago kgotsa e o nnang le karolo mo go yone small business. Peeletso mo dithutong kgotsa bokgoni jwa gago. Thuto training certification, peeletso mo retirement funds or pension, peeletso mo di EFT le index funds.